Ke ka bua le batjha ka bohlokwa ba dipapadi ka ho supa tse latelang. Bophelo bo botle, boko bo hlwekileng, thuto ya botswalle le teamwork, boikarabelo le botshepehi. Ha o nka, ho aha bokamoso. Qetello, dipapadi ha se boithabiso feela, ke tsela ya ho aha bophelo bo botle, bokamoso bo hlakileng. Le botho bo matlafetse bo matlafatsang setjhaba.

Ho ya ka nna se etsang hore batjha ba ba ngata ba se qetelle ba bile le kgahleho ya ho kenella dipapading. Ke hore mehleng ya hona jwale bana ba ba ngata ba se ba itaola, ba thabela tse ding tse seng bohlokwa ho bona. Empa jwaloka bo dipapadi jwalo jwalo, ke tsona dintho tse ding tseo ba sa di thabeleng. Mme tse tswileng tsona ke tsona tseo ba di thabelang haholo mehleng ya hana jwale.

Mabaka a bohlokwa a ho ikwetlisa ke ana, ho ntlafatsa bokgoni, ho aha boitshepo, ho fumana tsebo e ntjha, ho tiisa mmele le monahano, ho ikwetlisa, ho itukisetsa maemo a hlakileng. Qetello, ho ikwetlisa ho re thusa ho hola, ho ba le bokgoni bo botle, le ho atleha mosebetsing kapa papading.

Batho ba ratang ho baka dikuku ba ka hlahelwa ke mathata ana ha ba batla ho rekisa setjhabeng. Tlhokahalo ya capital, phano le dipalangwa, tlhahiso e sa lekaneng, tlhodisano e phahameng, tsebo ya ho bapatsa, melawana ya bophelo bo botle. Qetello, ho atleha ba ka hloka ho ithuta ka papatso, taolo ya ditjhelete le ho netefatsa boleng bo phahameng ba sehlahiswa.

Mabaka a utlwahalang a hore bana ba bapale dipapadi sekolong ke ana, ho matlafatsa bophelo bo botle, ho ntlafatsa mohopolo le menahano, ho ruta botswalle le teamwork, ho ba le boitukisetso le boikarabelo, ho kokobetsa maikutlo a kotsi, ho fumana menyetla ya bokamoso. Qetello, dipapadi sekolong di thusa ho hodisa bana ka ho felletseng, mmele, monahano le boitshwaro.

Lerato la sebapadi se lokela ho fella moo le sa feteng kelello le boitshwaro. Sebapadi ke motho feela, se ka fetoha kapa sa etsa diphoso. Re ka se rata, empa re ke se ke ra lahlehelwa ke boitsebiso ba rona.

Ke hopola ha ne ke le karolong ya debate team. Mme re etsa debate ka hore bohlokwa ba ho kena sekolo. Mme ba bang ba hanana le taba ya rona ya hore sekolo ha se le letho. Bona ba hloka mesebetsi hore ba tswellise maphelo a bo bona pele. Mme nna ne ke dumellana le taba ya hore sekolo ke sona se tlo etsa hore batho ba tswelelle bophelong. Ka hobane ba tla be kgona ho ruteha le hore ba fumane lengolo la hore ba tle ba kgone ho fumana yona mesebetsi. Hore maphelo a habo bona a tswelle pele le ya bona mmoho.

Se ka etswang mona Afrika Borwa hore papadi ena ya bolo e hule batho ba tswang mose. Ke hore Bafana Bafana kapo tse dihlopha tse ding tse teng mona Afrika Borwa di bapale haholo. Moo di mo mose kwana ba dibapadi di tla thabelang hore di tle ka monana ka Afrika Borwa ho tla bapala le tsona. Hobane tla be ba bona hore di bolo e bapalwang ka mona ka Afrika Borwa ke bolo e ntle haholo mme ba e rata ba e thabela.

Ee, kea dumela dihlopha tse kgolo dipapading le tsona di bapala karolo e kgolo ntshetsopele ya batjha. Hobane ke batjha ba bangata haholo-holo ba teng dihlopheng tseo ke di tsebang hana mona Afrika Borwa. Mme di ntshetsa maphelo a bona pele. Batjha mme ba atleha ka tsela eno e jwalo hobane le Relebohile Mofokeng Raadop o bapalla sehlopha sa naha hana jwale Bafana Bafana. Mme o ile a hlaba ntlha mono wa tsebisahala ha na jwale ke ntlha eo a kileng a kora. Le hore o tseba bolo hakakang.

Re ka etela park-eng ya naha Nature Reserve. Moruong kapa naheng e nang le dinoka le dithaba, jwalovka Golden Gate National Park kapa Drakensberg. Moo re ka natefelwang ke tlhaho. Re ithuta ka diphoofolo le dimela. Le ho qeta nako e monate re le mmoho.

Ho qala sehlopha sa e-Sports o ka etsa tsena, kgetha papadi eo le tla e bapala, bo ka setho se nang le bokgoni, beha melao le boikarabelo, ikwetlise ka mehla, ikopanye le di tlhodisano kapa di-platform tsa EA-sport. Bulela sehlopha sa lona maqhephe a marangrang. Ba tla ba tshehetse kapa dithuso. Qetello, ho sebetsa mmoho, ho ikwetlisa le ho tshehetsana ke senotlolo sa katleho ya sehlopha sa e-Sports.